Leswi mfumo wu nga swi kotaka ku va wu pfuna a mindyangu leyi holaka mali ya le hansi xo sungula i ku, a mali leyi a mfumo wu nga ta yi wu ta yi donator kumbe ku yi nyikela, wu nyikela a mali no kombisa example va ku ka malembe ya ku kusukela ka malembe twenty ku fikela ka malembe ya fifty hi kona va nga kotaka ku a mali leyi va yi faka eka ka ka eka eka xifunengeto xa swilahlo va faka va ku ka malembe ya fifty futhi fifty kumbe sixty hi ku hi vona va nga ha tirheki va faka mali yaleyo ku yi kota ku .

A mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona eka vukorhokeri bya bangi ya se tiselulafoni i ku yiveriwa mali loko munhu a tiva a pin number ya wehe a ku yivela mali ka app ya wehe leyi u yi tirhisaka ka cellphone banking a ti sendela yona.

Loko u joyina a ndzindzakhombo swi kota ku mi pfuna hi ku mi va mi mi lahla kumbe mi murhandziwa wa n'wina hi ku pfuniwa hi ndzindzakhombo lowu mi nga ta va mi wu joyinile kumbe mi ta va mi wu tsarisile. Endzhaku loko mi ta va mi lahlile munhu kumbe mi mu vekile e e endhawini ya yena yo hetelela mi ta va mi kota ku mi saleriwa hi mali kumbe kumbe mali leyi mi nga ta va mi kota ku yi tirhisa hi ku ya ka nkarhi hi ku ndzindzakhombo lowu wu ta va wu mi pfune ka ka ka ka funeral kumbe wu mi pfune ka ka ti preparation ka leswi mi nga ta mi swi endla ka malunghiselelo ya ku va mi ya veka munhu wa n'wina or murhandziwa wa n'wina eka ndhawu ya yena ya .

A ndlela yo vekisa mali endzhaku ka loko u ta va u kume mali ya wena ya peceni i ku vekisa mali ebanga. U ya ebanga u ya kuma vuxokoxoko bya kona u nga se ya u ya veka mali u kuma swilandzendzeriso swa kona leswi nga ta ku pfuna u u u u lavalava tibanga to hambanahambana leti u nga ta kota ku va u veka mali ya wena u pfuneka leyi nga ta kota ku ku nyika ntswalo yi nga ku jeli mali yo tala ku fana na va Standard Bank u landzelerisa swilandzeleriso or swilaveko hinkwaswo u swi endla u kota ku ya veka mali ya wena.

Nsuku u ta yi kuma mali ya yena ya UIF hi ku yena a nga yo resign-a nga yo suka hi xihatla eka khampani, mali ya yena u ta yi kuma u ta yi kuma ntsena yi nga hetiselekanga. U ta kuma mali yitsongo eka khampani a nge ku mali ya yena yi tele.

Loko hi teka mali ya xikolo tanihi mutswari hi ta kota ku dyondzisa n'wana lembe leri taka a mali leyi hi yi tekaka yi hakelisiwa ku yini, yi ku nyika a nkarhi or mpimelo wa malembe kumbe wa tinyanga ku va i hakela ene loko a hetile xikolo ya ku yisa ntirhweni ku n'wana loyi a ta kota ku hakela mali kumbe wena u fane u ti lavela ntirho loko u heta xikolo ku u kota ku badala mali leyi and mali leyi yi nghena nyangha yin'wana na yin'wana yi nghena hi yitsongotsongo kumbe i yi kuma nkarhi wun'we hinkwayo yena a ti vekela.

Leyinene ndlela leyinene yo hlayisa mali leyi u yi kumaka ya peceni lembe rin'wana na rin'wana i ku va u ya ebanga u ya u ya yi vekisa kona ku loko u u nga yi u yi vekisa ku u nga teki ntswalo loko ko fika nkarhi wo karhi u ti tekela notice maybe thirty two days notice u teka ntswalo wo karhi kumbe u teka mali yo karhi u ti tirhisela yona u siya yin'wana ebanga ku hi kota ku famba yi ku kotisa ku ya hi nkarhi na malembe.

A a mfunengeta lowu ni wu tivaka wu nga na mbuyelo wa siku na siku i Bonitas loko u ri covered kumbe u ri hansi ka wona and u tikuma u vavisekile u ri xibedhlele kumbe u nga pfukanga mirini u tshame exibedhlele wu na mbuyelo wa siku na siku hi ku la wu funengeta swakudya swa wena swa le xibedhlele, ti medical, maphilisi ya wehe, va dokodela, swakudya hinkwaswo leswi u nga ta va na na na ambulense leyi nga ta ku teka loko u ri mavabyini u ya u ya tshama kwale. Hi yo yi nga ta kota yi kotaka ni yi tivaka yi kotekaka ku khavhara kahle Bonitas.

I meseji ta mali ya mudende etifonini ni wu vona wu ri na nkoka ngopfu hi ku u suka u swi tiva ku hi siku ra so ku nghena mali kumbe u kota ku vona ku mali yi nghenile than kusuka u ya bangini u nga tivi ku mali yi nghenile, ni vona swi ri na nkoka ngopfu swa pfuna u vona ku mali hi leyiwana yi nghenile mali ya so so so u kota ku yi tirhisa kahle na hi vukheta.

A ntswalo lowu nga cinciki i ku mali yi ta tshama kwala yi nga kona leyi xikombisa i ku loko ku ri ntswalo u kuma twenty rhandi ku ta tshama ku ri twenty rhandi leyi u va ka u yi kuma eka mali ya wena leyi u nga yi fika ebangini ku yi kota ku tswala. Lowu cincacincaka i ku mali loko mali yi tshama ebangini wo wu cinca ku mali ya wena yi ya yi kula hi ku ya ka minkarhi yi tatiseka.

A swi ta cinca hi ku a swi nga ta va swi ri kahle hi ku u loko i cinca marindzelo ku nga humeleli nchumu eka eka ka family ya ka n'wina u kota ku u nga claim mali a swi ta va swi ri na effect ya ku u ta va u veka mali ntsena mara u nga koti ku a khampani ya ndzindzakhombo yi ku tirhela.

Leswi swo tirhisa a tibanga a tifonini ndzi vona swi ri na nkoka ngopfu hi ku swi pumba mpfhuka no tirhisa mali ku ya bangini ku kota ku pfuneka swi endla swilo swi va kahle hi koteka ku pfuneka ka minkarhi hinkwayo hi ku ka minkarhi yin'wanyana u suka u nga ri u hava mali yo ya eka banga loko u hava mali ya ka banga ho teka riqingho ra wena u endla leswi u laveka ku endla swona eka eka cellphone banga ya wena.

A makhombo lama ma toloveleke lama fambisanaka na ku vekisa mali, varimi va nga va va hakela xibalo xa vukati hi nkarhi kumbe va tshika ku hakela, ku onhiwa ka tindhawu varimi van'wana va nga ha van'wana va nga varimi van'wana va nga ha va hlayisa ndhawu kahle leswi endlaka leswaku mulandzelerisi a tirha hi mali yo yo tala ku lunghisa. Ku vekisa eka ndhawu yo hirisa i ndlela yo saseka yo andzisa rifuwo kambe yi ta na makhombo yo karhi lama ma lavekaka lama lavekaka ku ringananyetiwa hi wa ma hi hi lawa makhombo ya kona, ku pfumaleka ka varimi va khombo.

A swiphiqo leswi munghana wa mina a ta hlangana na swona loko a lo pfumeleriwa ka xikombelo xa yena xo lomba mali i ku ku yi vuyisela ndzhaku kumbe ku yi hakela kumbe ku yi badela mali leyi a nge swi koti hi ku munghana wa mina a nga tirhi, leswi a swi ta va ku ri swin'wana a swi tava swi n'wi tikela hi ku a nga tirhi and u ta yi hakerisa ku yini mali leyi hi ku ku hakela yoho swi lava u suka futhi u ya lomba mali yin'wana eka vanhu van'wana ku kota ku hakela, mara ku hakela futhi leyi u nga lomba mali ko swi lava u va hakela swi ta lava u lomba mali futhi hi ku a wu le ku .

Leyin'wani leyi leyi ni yi tivaka ku kokwana nga kota ku va a yi tirhisa ku kuma mali ya yena ya mudende i ku ya eswitolo, kumbe a nyika munhu, i ku ya eswitolo hi ku ku ya bangi a nge swi koti ku yima, i ku ya eswitolo swo fana na va Boxer, Pick n Pay a ya ethyilini a ya kombela mali ya yena ya mudende a nga yi ebangi.

Hikwalaho ka yini swi ri swa nkoka ku sungula ku aka rifuwo wa ha ri ntsongo? Swi endla leswaku u tlhariha emiehleketweni, u kota ku veka mali ya wena futhi yi kula hi ku loko u veka mali wa ha ri ntsongo, loko u kula mali leyi u nga kha u yi vekile u ta tlhela u tirhisa yona ku kurisa rifuwo ra wena. Ene na hlupheka wu ta va wu nga ri kona ematihlweni ya wena, hi ku mali ya wena yi ta va yi ri koho leyi mi va ka mi yi vekile loko mi ri karhi mi endla rifuwo ra n'wina.

Hikokwalaho ka yini tiakhawunti tin'wani to hlayisa mali, to fana na fixed akhawunti, ti sivela vanhu ku teka mali ya vona nkarhi un'wana na un'wana? Leswi swi suka swi va swi ri na mpfumelo na wena na bangi ya wena ya fixed akhawunti. Hi ku before u nga se endla u lavaka ku veka mali ya wena va vula ku mali leyi u fane u yi vekela a notice kumbe nkarhi wo karhi masiku ya tsevu ku va u yi teka. U fanele u ya bangi u ya tsala ku okay u lava mali ya so, va ku u fanele u veka masiku ya tsevu ku u ya kuma mali ya wena. Va endla leswaku mali ya wena yi hlayiseka u nge he koti ku yi teka nkarhi un'wana na un'wana u yi .

Loko swi fika eka ntswalo wa bangi, a bangi yi fanele yi ku nyika xitatimende kumbe yi ku sendela email yi ku komba swa ku ku na interest and mali ya ko ku va wu yi kumile ya interest-i, swa ku mali ya wena yi kota ku kula yi ta va yi tsale swilo swo fana na sweswo. Kumbe u ti tekela xitatimendhe u kota ku vona. U kota ku vona swa ku a mali ya wena yi kule ku fikela kwini.

Khadi loko ri nga pfariwanga ri fanele ri ri badariwa lembe na lembe. Hikuva khadi leri va ku nyike leswaku u ri tirhisa, so hambi ri nga ri ku tirheni u fane u ri hakela hi ku u ri pfurile, ri fanele ri va ri ri ku tirheni u fanele u badala mali leyi va ngo i annual fee.

Loko u lahlekeriwile hi khadi ra wena ra debit-i, leswi u faneleke u swi endla i ku ri block. Loko u ri na app ya wena fonini wa ri block-a kumbe u ya bank hi xihatla u kota ku ri pfala khadi leri u endla rin'wani.

Ku xava timali hi ndlela yo bihisa, loko ku pfumaleka ku tshembana van'wani va nga sungula ku tirhisa mali ya ntlawa hi ndlela leyi nga pfumeleriwangiki, ku fana na ku na ku tihakelela swikweleti swa vona leswi swi twalaka ku onha timali ta ntlawa. Ku endla leswaku swirho swin'wana swi lahlekeriwa hi xiphemu xa swona.

Swi nga ku vuyerisa ku va u ri na akhawunti leyi u kotaka ku kuma mali ya wena hi xihatla, hi ku ku na swiyimo swin'wanyani swi endlekaka evuton'wini bya munhu un'wana na un'wana, u suka u nga swi tivi swo fika i xiyimo xa ku xo fika nkarhi wolowo. And mali u suka u yi lava hi nkarhi wolowo hayi ku u yima masiku ya ntsena ku u kota ku yima u kuma mali ya wena eka fixed account.

A tindlela to send-a mali, va nga va va tirhisa, va lava akhawunti number ya munhu loyi va fanele va n'wi sendela yona mali leyi, va heta va tirhisa leswi va ngo i swift code ku send-a mali. And loko va send-a mali leyiwani yi teka two to five ya masiku ya vhiki ku va yi fika, a ti-weekend a ti vuliwi. Yi teka masiku yambirhi ku fikela ntlhanu ku va mali leyi yi kumeka ku va u yi kuma, kumbe u ya bangini ya ntirho u kota ku send-a mali.

Ku hambana ka kona ka tibangi letiwani, i ku va ku twisisa ku hambana exikarhi ka akhawunti yo hlayisa mali na akhawunti ya credit akhawunti, swi pfuna leswaku eka swiboho swa kahle eka timali ta wena, ka savings akhawunti i mali leyi u fanekele u tshama u ri na yona yi nga ku pfuna. Loko u nga ri na yona u nga kota ku nghena ka credit akhawunti ya wena u kota ku pfuneka hi swiboho swa wena leswi u lavaka ku swi endla swa mali ka nkarhi wolowo.

A ndzindzakhombo wu nga pfuna swinene ku hunguta ndzhwalo wa timali eka ndyangu loko murhandziwa a hundza emisaveni. Naswona wu nga endla leswaku ndyangu wu nga tikeriwi hi ku phazamiseka loku vangiwa hi swilo swo tshuka, swo tika, ni ku karhateka loku vangelaka hi rifu. Leswi ndzindzakhombo wa xilahlo wu nga swi endla, wu nyika mali yo rhumela xihatla leswi va swi vulaka ku i lump sum pay out.

Ku nga kona, khadi ra debit-i i khadi leri khutazaka mali ya wena hi ku kongoma eka eka akhawunti ya wena. Loko u ri tirhisa mali yi huma hi nkarhi wolowo, eka akhawunti ya wena. U nga tirhisa mali leyi u nga na yona ntsena. A khadi ra ra credit i khadi leri u u lombelaka mali eka bangi kumbe ka khampani ya credit-i loko u ri tirhisa, u hakeriwa eka ndlela yo fana ni xikweleti ku boheka ku hakela endzhaku na ntswalo loko u hlwela.

Ni vona swi fanerile kumbe ku ri swa nkoka leswaku a ndyangu wun'wana na wun'wana wu va na ndzindzakhombo hikuva loko u fikele hi khombo leriwani mali a yi koti ku huma and loko swi fika so ku ve a mi tirhi emutini swi suka se swi mi vangela ntlimbo kumbe ku mi tikeriwa hi ku a mali a mi na yona ma ya hava mi tsandzeka na ku ya veka murhandziwa wa n'wina kahle a ndzindzakhombo wu pfuna ka swo tala hi ku a bokisi ra ku chela munhu loyi a nga hundza emisaveni ra durha ene ndzindzakhombo wu mi nyika na leswi swi vulaka swakudya saka ra mugayo ri mi nyika na mati na ti-Juice na bokisi loko ro mi nyika swilo swo fana na sweswo swi endla leswaku a ntirho na n'wina wu nga vi mavokweni ya n'wina ngopfu wu suka wu olova.

Munhu a ti pfulela bangi or akhawunti leyi a yi tsakelaka i ku munhu a va a suka a twisisa ku banga leyi ta n'wi tirhela njhani a banga leyi yi koka malini hi nyangha kumbe loko u teka mali yi teka malini na yo banga for service ya yona i nkoka wa kona wolowo u pfula banga leyi u yi twisisaka.

Mhaka yo vanhu va kota ku sendelana mali kumbe ku hoxelana mali va ri kule na kule yi na mpfuno ngopfu hi ku yi ehlisa kumbe ku olovisa ku munhu a khandziya mathekisi a ya bangi a ya hoxa mali swi olovisa na ku loko u endla tano hi foni u nga sendela bangi yin'wana na yin'wanyana leyi u yi lavaka a mali munhu a kota ku yi kuma.

Hi mavonelo ya mina nawu lowu a wu ri nawu lowu nga kahle lowu a fanele va wu amukerile hi ku a khombo ri endleka nkarhi wun'wani na wun'wani hi ku rhandza ka Xikwembu a swi vuli ku munhu lweyi a fanekele a va na ndzindzakhombo i munhu loyi a a a chayelaka movha a ya ka ekule, ndzindzakhombo wu endleka nkarhi wun'wana na wun'wana u nga ku u huma gedeni laha u tshamaka kona va chayisa movha wa wena va chayisa na wena vutomi byi yima kokwalano a ku ri mhaka ya kahle ngopfu a fanele a amukeriwile.

Xana ku tumbuluxiwa ka thekinoloji etibangi swi ve na nkucetelo wihi loko swi fika eka timhaka to hoxa mali hi tinambara eka tindhawu ta le matikoxikaya? Swi ve va tikela nyana hi ku loko u fanele u hoxela munhu mali u fane u ya bangi u tirhisa tinambara mara loko u ri kaya u ri na foni u ri na swi va ngo i mobile money wa swi kota ku endla efonini ya wena loko u swi endla hi foni ya wena u nyika munhu tinambara to karhi na leswi va swi vulaka ku pin nambara leyi a nga ta va munhu loyi a kota ku teka mali leyi u nga ta va n'wi sendela yona kumbe u nga ta va n'wi hoxela yona swi ve swi va swi ri swilo leswi swi olovaka ngopfu.

Loko munhu o ze a tikuma a pfala akhawunti ya le bangi xilo xikulu lexi a xi va xi endlakaka i ku a bangi leyi yi suka yi vula leswaku yi n'wi chaja mali yo tala or ku na mali leyi humaka a nga yi tiveki ku ya kwini ku chaja mali i ku va loko u hoxa mali kumbe u teka mali u humesa eka akhawunti ya wena ku va ku ri na mali leyi tekiwaka u kuma ku munhu loyi u tekeriwa mali yo tala leswi swi endlaka xivangelo xa ku munhu a nga tikuma a pfala akhawunti ya yena.

Hi byeli vunghozi byo ti katsakanya na vamachonisi? A vunghozi bya kona i ku loko wo ze wo nghena eka machonisa a wa ha humi hikuva loko u suka u ya lomba mali xikombiso yo ringana one thousand five hundred machonisa a ku i yi lava yi ri two thousand loko yi ri two thousand u suka u teke na mali ya wena yin'wana ku ri ya muholo u tatisa la ku u kota ku hakela machonisa leswi nga ta endla ku u ta shoteriwa ka swilo swa wena u faneleke u swi xava swi ta endla ku u tlhelela kwale ka machonisa u nga lomba ko mali u ya lomba mali yin'wanyani loko u lomba mali yin'wanyani mali se u tlakuka yi ya henhla u tikuma u sala u nga na mali.

lawa ya bangi ni vona ku nga ri maendlelo lamanene hikuva swa endleka mutswari a lavi mali leya bangi ku yi pfuna n'wana wa yena ya ku a ya exikolweni hikuva a nga tirhi and loko se swi fika laha swi hlohlotela ku mutswari a yi hakeli u yi hakela njhani mali a nga ri ku tirheni lexi bangi yi fanekele yi xi endla i ku n'wana a nghena enyuvhesi a pasa loko a pasa a a a bangi a yi koti ku n'wi kumela ntirho ku a ta kota ku hakela mali leyi a nga dyondza hi yona yi nga faki mutswari loko yo ze yi faka mutswari a yi faki mutswari loyi a va ka a tirhaka hi yena ku a nga kota ku hakela mali.

E-wallet i ndlela leyi tekaka hi yona ku nghenisa mali muxavisi u tirhisa bangi A ku nghenisa mali eka e-wallet xikombiso muxavi a tirhisa inthanete banking ya bangi a ku hundzisela hundred rand eka e-wallet ya yena e-wallet yi amukela mali leyi humaka eka bangi A kutani yi kombela balansi ya hundred rhandi a bangi B muxavi a lava ku xava nchumu eka website kumbe ka app leyi tirhisaka e-wallet hikuva e-wallet yi khomela mali, xitirhisiwa lexi xavisiwaka xi nga tlhela xi fambisiwa hi bank B leyi tirhaka na mutirhi eka wallet.